Ndzi nga n'wi byela leswaku u fanekele ku rhanga a kandzela timanga ta yena. A ti kandzela a ti kandzela kutani a chela peanut butter, a hlanganisa. Loko a hetile ku hlanganisa peanut butter ya yena na timanga ta yena, a chela endzeni ka xigwitsirisi leswaku swi ta kota ku titimela swi khomana. Endzhaku ka siku a nga humesa eka xigwitsirisi xigwitsirisi xa yena, kutani u ta va a ri na xigugu xa kwe.

Khale mintirho ya n'wansati a ku ri ku tshama kaya a tirhela nuna wa yena, loko nuna a ya entirhweni. Kambe sweswi, wansati wa swi kota ku ya entirhweni na yena loko na nuna a ya ntirhweni. Va vuya va pfunana hi mintirho ya le kaya. Swi cincile tanihiloko vavasati vo tala va ya eswikolweni va dyondzeka.

Vanhu lava va, rilaka eka ndhavuko wa hina, va mbala swiambalo swa ntima. Swi kombisa leswaku va heta ku loveriwa.

Ndzi nga vula leswaku, vavanuna va ku tala, va le ka ndhavuko wa hina va yile entshaveni laha va nga fika va dyondza na milawu leyi wanuna u fanekele a va na yona loko a ye ntshaveni. Na yena u fanekele ku ya a ya le entshaveni, ku landzelela ndhavuko naswona a ta tlhela a dyondza milawu leyi dyondzisiwaka.

Vatswari, lavantshwa va fanekele ku tiyisisa leswaku vana va nga rivali lomu va humaka kona va dyondza ngopfu na hi ndhavuko va tiva na ku vulavula ririmi ra vona ra manana, kambe va nga vulavuli xinghezi ntsena. Va tlhela va tiva na swakudya swa ndhavuko wa hina, na ku tlhela ku va hlonipha.

Nhwanyana u fanekele a hlonipha nuna wa yena, a hlonipha na va ndyangu, naswona a kota ku tirhela muti wa yena. Hi swona swilo leswi endlaka munhu a va n'wansati lonene na leswaku ku, leswaku evukatini, a humelela.

Vatekani lava humaka eka mindhavuko yo hambana, va va na mitlhontlho ya ku dyondza ririmi ra, leri va ri tirhisaka ha vambirhi ka vona. Un'wana na un'wana u fanekele a dyondzisa wun'wanyana ririmi ra yena. Swi nga teka nkarhi naswona milawu ya mindhavuko ya hina yi hambanile, dyondza milawu ya mindhavuko naswona swi nga teka nkarhi. Kumbe un'wani a nga twa a nga swi tsakeli, milawu leyi nga kona ya ndhavuko.

Ndzi vona swi ri swa nkoka leswinene leswaku munhu a dyondza tindzimi to hlayahlaya kambe a nga tivi yin'we. Hikuva, hi tele maAfrika-Dzonga, kambe a hi vulavuli ndzimi yin'we. U fanekele u kota ku tiva ndzimi ya un'wana leswaku, na loko u lava ku pfuneka a nga ku twi hi ndzimi ya wena, u ringeta ku vulavula ndzimi leyi ku nga ya yena u ta kota ku pfuneka.

Endyangwini ku fanekele ku hloniphaniwa. Lonkulu u ta tshama a ri lonkulu, ku nga ri na ku, hleketa kumbe ku langutisa leswaku mani u na yini. Nhlonipho wu ta emahlweni, naswona ndyangu wu fanekele wu tshama wu ri koho, wu rhandzana wu khomana. Na vana va vanhu lavakulu endyangwini va fanekele va rhandzana ku fana na vamakwenu.

Vateki va mbala tinjhovo, kutani vatekiwa va mbala xibelana eka mucato wa Xitsonga wa xintu.

Mintsheketo yi hi dyondzisa milawu ya ndhavuko wa hina. Hambi va, lavakulu va nga ri kona ku yi byela kambe mintsheketo ya hi tivisa leswi endliwaka eka eka ndhavuko wa hina wa vatsonga.

Ntirho wa n'wansati eka ndhavuko wa vatsonga i ku hlayisa ndyangu wa yena a hlayisa na nuna wa yena. A tlhela a hlonipha nuna wa yena. A endla swilo hinkwaswo endlwini, a ri yexe. Kambe eka masiku lama a swa ha ri kona, ku va na ku pfunana manguva lawa. Hikuva wun'wani na wun'wani wa tirha, a ka ha tirhi n'wanuna ntsena. Mali a ku nghenisi n'wanuna ntsena kambe ku nghenisa n'wansati na n'wanuna.

Xiambalo lexi ni nga ta xi endla ndzi nga tirhisa lapi ra hina ra vatsonga. Kambe ndzi xi endla ku va rhoko leyi endlaka ingaku i xibelani ku ya ehansi.

Ina ndzi nga vula, leswaku vavasati va tshikeleriwa ku tlula vavanuna emindyangwini hikuva vavasati, ku na milawu yo tala leyi va lavaku va yi, va yi landzelela kambe ni vavanuna vo tirha ku hloniphiwa hi vavasati va nga landzeleli milawu yo karhi. Loko ku va ku dyohile n'wansati, i i xiphiqo lexikulu. Kambe loko ku dyohe n'wanuna ku fanekele ku twisisiwa tanihiloko ku ri nhloko ya muti.

Ndzi nga vula leswaku vanhu vo tala lava va nga yimbisiwa etintshaveni, va va vuya va dyondzile milawu yo yo tala yin'wana leyi endlaka leswaku va nga koti ku hlonipha vatswari va vona, loko va va ti byela leswaku se i vavanuna va kurile. Naswona le tintshaveni a hi ndhawu leyi a nga ta tshama kahle hikuva ku yiwa ku ri na xirhami. Kambe exibedhlele u ta vuya siku relero, a nge tshami ku fana na le tintshaveni le a nga ta fika a tshama nkarhi wo leha nyana. Loko a ya xibedhlele i ta vuya siku relero a vuya kaya. Naswona a ku nge vi na loyi a nga ta n'wi dyondzisa milawu leyi nga ta endla leswaku, a nga hloniphi vatswari va yena.

Van'wanyana vanhu loko va ya entshaveni va vuya, a va vuyi, va fika va lovela kwale hikwalaho ka ka xirhami na ku ka va nga tolovelanga ku tshama ehandle nkarhi wa ku leha va nga ngheni etindlwini. Kutani loko un'wana a vuyile, swi endla leswaku ku va na ntsako leswinene leswaku u hanyile.